Ee, nka tlhalosa go jala mofuta o o rileng wa maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go tlhoka tlhokomelo e e rileng le kitso ya maemo a tokologo.

Rooibos-o e na le melemo e mentsi e e thusang mo boitekanelong jwa mmele le tlhaloganyo, ga ena caffeine seo se dira gore e nne le molemo mo bathong ba ba nang le mathata a pelo kgotsa boroko rooibos-o e humile ka di-anti oxidant tse di thusang go lwantshana le diphatsa mo mmeleng. Rooibos-o e ka thusa go ikokobetsa mala a tshwenyang kgotsa a a opang, e lapolosa mmele le tlhaloganyo.

Dikgwetlho tse dikgolo di akaretsa bosa jo bo sa tlhomamang, ditshenekegi, mmaraka, thekenoloji, thuto e e sa lekaneng le tshenyegelo ya tholwana.

Dingwe tsa maungo a a jalwang thata mo lefatsheng ke dipanana, diapole, ditamati, le dinamune. Di ratwa ka gonne Di monate, di humile ka dikotla le di menirale, di na le ditlamorago tse di molemo mo botsogong ebile di ka dirisiwa ka ditsela tse dintsi jaaka jeme, matute, le dijana tse dingwe.

Merogo e jewang thata mo lefatsheng ke ditamati, ditapole, ditlhare tsa lettuce ditlhodi le e jewa thata ka ntlha ya gore e humile ka phepo, e le bonolo go e lema. E fitlhelelega .

Dithoro le mabele di na le seabe mo temothuong ya segompieno ka gonne di ka jalwa mo mafelong a a nang le pula e nnye, di sa tlhokomelwe thata. Mo thulaganyong ya tsa dijo di dirisiwa go dira bogobe, borotho le dijo tsa setso, gape di humile ka phepo e e molemo jaaka fibre le di-protein tse di thusang mo boitekanelong jwa mmele.

Wyn farming ke temo ya ditlhare tsa morara tse di dirisiwang go dira e bidiwa culture. Morara ke setlhare se se jalwang mo mafelong a a nang le letsatsi le mmu o molemo. Ee morara ke nngwe ya dijalo tse di jalwang, mme e tlhokomelwa sentle ka metsi go kgaola ditlhare le go roba maungo ka nako e e rileng pele e dirwa weini.

Thepe, molokonyane, water leaf, lerotho, morogo wa dinawa le . Merogo eno e tletse dikotla tse di thusang go tokafatsa madi, letlalo, masapo le tsamaiso ya lengwope. Le fa e sa jege letsatsi le letsatsi e ka lekwa e le karolo ya dijo tse di farologaneng tse di nonofileng.

Rooibos e jalwa ka peo mo mmung o o bonolo, e gola dingwaga di le pedi mme e roba ka go kgaola makala. Makala a oma mo letsatsing, a le go go ntsha tatso, fa a sena go oma sentle a phuthelwa go dirwa tee.

Balemirui ba rooibos ba itemogela dikgwetlho tse di jaaka diphetogo tsa bosa, diboko, ditshenyegelo tse di kwa godimo le mmaraka o thata. Go rarabolola se ba ka dirisa temo e e tswelelang pele, tshireletso ya tikologo le mekgwa ya kgwebo e e botlhale.

Go itirela tshingwana mo lelapeng go tlhoka mmu o o siameng, peo, metsi, letsatsi le dibeso tsa temo tsotlhe di thusa gore ditlhare di gole sentle.